Umntu omtsha osanda ukuphumelela kwezolimo eyunivesithi ndingamqesha ngoba siyabadinga abatsha abanezimvo ezintsha. Kwaye baza kuza nezinto eza kusinceda zala maxesha zokuphucula izinto zethu apha efama. Uzawukwazi ukukusebenzisa ingqondo ngendlela esingafaniyo neyethu ngoba yena akacingi ngokufanayo, ucinga ngesimanjemanje. Kwaye unezinto ezininzi ezinosikunceda ezifana neteknoloji. Kwaye angakwazi ke ngoku ukusebenzisana kakuhle acebisane nabo basebatsha kwaye loo nto ingayenza ukuba ikhule ibheke phambili ifama yam.

Umqwayito wenkomo kuthathwa inyama leyo ifakwe izipayisi ezithile okanye ityuwa ze yomiswe kwindawo ekhuselekileyo. Igcinwe kunjanjoku ikhuselekile ukuze akwazi ukuthengiselwa abantu isesendaweni, isesimeni esifanelekileyo.

Ayikho imifuno ekwazi ukukhula ngokutyala amaxolo ayo kodwa ayakwazi, iyakwazi ukusebenza amaxolo njengesichumiso.

Iziqhamo ezifunekayo ukwenza ukuvelisa iwayini ngama-apile, ii-plums amapere, amaqunube kwakunye nee-grapes. Kodwa ezona ziqhamo zisebenza kakhulu zii-grapes ukwenza iwayini ngoba zinesaa sondlo sineendawana emuncu kwaye uyakwazi ukuzigcina zijike zifune zikhuphe iwayini emnandi neyingqumbululu.

Iba negalelo abo bantu baphangelayo baye ke babe negalelo kwi-tax okanye irhafu yelizwe eli loMzantsi Afrika. Imali eye ithunyelwe ngala mazwe xa bethenga imveliso yongeza kakhulu kwezoqoqosho kwilizwe lethu

Egadini yam ndilime ispinatshi, iminqathe, ithanga kunye neetapile.

Ulutsha lumele lubizwe entlanganisweni lucaciselwa ngendlela yokunqaba kwemisebenzi. Luboniswe amanani, indlela amakhulu ngayo abantu abangaphangeliyo abalindele umsebenzi waseofisini. Baboniswe ukubaluleka kwezolimo nendlela ekwenziwa ngayo imali nendlela oku kuluncedo ngalo ukuba abantu bazidibanise nezinto zolimo nendlela ingabenza ukuba babe sempilweni ngayo xa benokuzimisela kakhulu kwezolimo kwaye batye ukutya okusempilweni okuphuma kanye egadini.

Yeyona nto ibalulekileyo kakhulu ukukhangela ukuba umhlaba uphile kangakanani na phambi kokuba ulime kuwo. Kungenjalo kungayinkcitha xesha nencitha imali ukulima kumhlaba ongalungelanga kulinywa. Kungenjalo ungaqale umhlaba wakho uwuchumise uwufake izichumiso, ukuqinisekisa ukuba ukulungele ukulima ukuze ungadlali ngexesha lakho nemali yakho khona ukuze izityalo zakho uqiniseke uba ziyakhula kakuhle.

Iidyunivesithi neekholeji ziyabanceda kakhulu abafundi ngokuthi babafundise, babanike izakhono zebhizinisi nendlela yokumaketha amashishini abo. Kwaye bababonise nendlela eyiyo abanokuyisebenzisa yokuthi bathengise izityalo zabo. Baphuma ke ekholejini baqale banikwe into ebizwa ngokuba yi-in service training apho baye baye kusebenza khona babone ukuba iifama zisebenza njani ziyenza njani na imali. Ibanceda kakhulu ke loo nto.

Ibaluleke kakhulu kuba indlela otyala ngayo nexesha otyala ngalo luxhomekeke .

Ewe, oomatshini bayakhawuleza kodwa ingxaki yoomatshini kukuba bayonakala. Ukonakala komatshini ke ithi loo nto kukuma komsebenzi, kwaye kuthatha ixesha ukulungisa umatshini. Umatshini awunazo zonke izinto umntu anazo into efana nengqondo. Umntu uyakwazi ukucinga into engakwazi ukucingwa ngumatshini. Umntu uyakwazi ukwenza iinto ezininzi umatshini yena wenza into enye leyo uphrogranywe ukuba mawuyenze kuphela, awunazo ke izikilzi ezifana nezo umntu. Umntu angenza le naleya nto leyo umatshini ongasoze ukwazi ukuyenza. Umatshini uphelela kule nto uwuphrograme ukuba mawuyenze kuphela. Umatshini awunagalelo kwezoqoqosho zeli lo loMzantsi Afrika ngoba awuhlawuli rhafu.

Eyona ndlela exhaphakileyo yeyokugcina ubisi kwisikhenkcezisi. Ungalifaka nje kwisikhenkcezisi olo bisi okanye ulifrize okanye senze le nto ekuthiwa yi-pasteurized milk. Singalomisa lube lubisi olungumgubo uze ukwazi ukuthengisa lungumgubo lunjalo. Loo nto ke ingenza ukuba lungaboli.

Ndingenza ukuba abafundi basebenze.

Uthatha inyama yakho ebomvu uyisike ibe zizitriphsu, uyimarineyithe ngokuyifaka kwivinika. Ungagalela izipayisi zakho ofuna ukuzigalela kungenjalo ungagalela nje ityuwa yodwa. Uyiyeke yome into engangeveki ukuya kwiiveki ezimbini. Iza kube seyilungile ke ngoku ukutyiwa ingumqwayito.

Ndifumanise ukuba lo mhlaba sityala kuwo awuzivelisi iziqhamo okanye imifuno ngohlobo ebendilindele ngalo. Amanzi anqabile, iimvula ayisanethi, komile umhlaba womile. Akukho ngca yokuba imfuyo yam itye ukuze izokwazi ukukhula iphile kakuhle. Imvula inqabile amadama omile, andinawo amanzi okunkcenkceshela. Abantu basoloko begula ngenxa yokunqaba kwemvula nto leyo ke ngoku indenza ndingabi nabo abasebenzi bokusebenza. Ayikho imali engenayo yokuba ndithenge izinto zokulima okanye yokubhatala abasebenzi. Nam impilo iyandikhathaza ngenxa yezi meko siphila phantsi kwazo.

Ngabantu abakufutshane nefama yam, ngabasebenzi, zizikolo ezikufutshane for i-feeding scheme yabantwana. Ngonoovenkile abakufuphi nasedolophini. Ndiya, ndingasa khona kwiivenkile ezifana nooSpar, nooShoprite nezinye iivenkile ezininzi ezinkulu ezikufuphi. Ndonwabile kakhulu

Ndingaqesha abasebenzi babe bathathu kuba iinkomo zam zisembalwa kwaye bazawukwazi ukuzijonga bobathathu. Ndilungiselela ke nento yoba xa kukhe kwakho angaphumeleliyo emsebenzini okanye oziva engaphilanga babe bekhona noko ababini bokujonga iinkomo zam.

Ndingabacebisa ukuba benze iiboreholes. Loo nto iza kubenza bangawadingi amanz.i Bathenge amatanki abe maninzi. Baqinisekise ukuba la matanki agcwele ngamanzi. Loo manzi ke azawukwazi ukubathwala de kufike ixesha elilandelayo lemvula. Bangamane ke kuloo matanka wabo bethuthelwa amanzi ngumasipala khona ukuze ingasbasokolisi kakhulu into yokunqaba kwemvula.

Anefuthe elikhulu ngoba kaloku akakwazi ukulima kuze kunethe okanye athi esalima kunethe imvula. Akakwazi ukuthi esanda kulima kunethe imvula enkulu ngoba kaloku ingakhukhuliseka imbewu .

Ewe, ndingaba nguye umfama wentsangu ngoba intsangu ngoku isemthethweni ivumelekile kwaye iyimpilo kakhulu. Siyibonile kwixesha bekukho iCOVID abantu abaninzi bebeyisebenzisa njengeyeza. Abantu abaninzi sebeyisebenzisa njengeyeza kweli xesha likhoyo. Ngoko ke ndinganguye umfama wayo.